Ke ne ke ka jala mabele, mmidi, dinawa, ditamati le tse dingwe, ka gonne ke a kgona go di rekisa kwa mabentleleng, ke tle ke itirere madi.

Lefelo le le siameng, lefelo le le nang le letsatsi le le lekaneng, metsi a fitlhelegelang le mmu o o siameng. Mmu o monneng, mmu o na le menontsha, kgotsa o ka tokafadiwang ka manyoro a tlhago, peo kgotsa ditlhare. Ditlhare tse o batlang go dijala jaaka merogo, sepinatšhe, ditamati le peo e maleba. Metsi a a lekaneng, metsi a tlhokega go nonofatsa tshingwana ka metlha e e rileng. Didiriswa tsa temo, didiriswa tse dingwe tse dingwe jaaka sekero kapa mogapa wa go jalwa le kgamelo ya metsi.

Go ruta maikarabelo, bangwe ba dumela gore go betsa go ka ruta mongwe go nna kelotlhoko le go sa boeletseng diphoso. Go atlhola diphoso ka bofefo go ka di bitsa phetogong ya boitshwaro ka potlako, segolobogolo fa dithuto tse dingwe di paletse. Go nna le taolo go ka tshwaraganya sesupo sa taolo mo lefelong la tiro fa go sena maitsholo a a siameng.

Mofuta wa mmu, rooibos e gola sentle mo mmung o botlhaba, o nale drainage e e siameng, maemo a bosa, o tlhoka bosa jo bo omileng le letsatsi le le lekaneng. Peo ya boleng dirisa peo ya rooibos e e siameng e tswang kwa lefelong le le nang leina le lentle. Peo e tshwanetse go fetisa mokgwa jaaka e kobiwa ke metsi a belang go e thusa go tlhoka nako ya go jala. Nako e e siameng ya go jala ke boferebongwe go ya kwa selekanyeng sa selemo. Tlhokomelo ya selemo, go tlhokega go nosetsa ka kelotlhoko mo nakong ya ntlha ya kgolo mme fa semela se se tona ga se tlhoke metsi a mantsi.

Go fokotsa palo ya diphologolo tsa naga, go bolawa diphologolo tse dintsi, go bona matlalo go ka felela ka go nyelela ga mefuta e le mengwe ya diphologolo. Go senya tikologo, fa diphologolo di felelediwa, se ama balwetsi ba tikologo ka gonne di le karolo ya ketane ya dijo. Tshwaro e e sa siamang ya diphologolo, diphologolo di ka tshwarwa tsela e e sa botlhokwa e e tletseng kutlobotlhoko. E fitlhela matlalo a tsone go tlola melawana ya pabalesego, kotsi mo setšhabeng le botsogo.

Go tokafatsa tlhahiso, go rotloetsa kgwebo ya temo, go thusa ka go aga dipolokelo le go tlhokomela diphologolo, go rotloetsa boitlhamedi, go oketsa ditiro le go tokafatsa matshelo.

Bana ba rona ba tshwanetse go itse boammaaruri ka histori ya naga ya rona, ka tsela e e botlhoko e lefatshe la rona di ileng la tsewa ka yone. Go bua le bana ka seno, go ba thusa go tlhaloganya botlhokwa jwa lefatshe le le kwa tirong ya bona ya isagwe le go ba ruta go tsaya maikarabelo mo go sireletseng se banaleng sona. Badiri ba dipolase ke bagaka ba ba sa bonaleng mo setšhabeng, ba tsoga ka moso letsatsi le letsatsi, ba dira mo letsatsing le le , ba tlhagisa dijo tse re di jang, mme bantsi ba bona ba le kangwe sentle ka madi kgotsa maemo a botshelo.

Ee, go na le dingwao le ditlwaelo tse dintsi tse di amanang le go bolawa ga diphologolo mo setšhabeng sa rona, tse di dirilweng botlhokwa mo botshelong jwa rona jwa batho le mo tlhaloganyeng ga botshelo. Dingwao tsena di bontsha kamano magareng ga motho le tlholego, tlotlo e e neilweng diphologolo le maikarabelo jwa go tsaya. Mo metlheng ya bogologolo, diphologolo di ne di sa bolao fela, go ne go na le meletlo e itseng pele le morago ga polao. Ka sekae, go rapela pele go bolaya, go dirisa sengwe le sengwe sa phologolo, meletlo ya setso.